Bonke abadlali beqela lombhoxo baphume izandla kwaye bayazinikela xa bedlala kodwa ndiphuma noPhumlani oye wabuya neeHdebe zehlabathi ezimbini nje engumphathi weli qela lombhoxo. Kwaye usalibambile eli qela akagungqi ngokushukumiswa, yiyo naloo nto esinika ithemba lokuba nale ilandelayo iNdebe yeHlabathi ngeyethu.

Iqela lebhola ekhatywayo labasetyhini lidlala ngokuzimisela kakhulu kwaye umsebenzi wabo uyabonakala. Into eza kubanceda ngakumbi ukuba iphuhliswe ibhola yabo kukuba bafumane abaqeqeshi abatsha abazoncedisana nabo kunye nemidlalo namaqembu angaphandle.

Bonke abadlali beqela lombhoxo baphume izandla kwaye bayazinikela xa bedlala kodwa ndiphuma noMvenyeza oye wabuya neeNdebe zeHlabathi ezimbini nje engumphathi weli qela lombhoxo. Kwaye usalibambile eli qela akagungqi ngokushukumiswa, yiyo loo nto esinika ithemba lokuba nale ilandelayo iNdebe yeHlabathi ngeyethu.

Tsi, yithi ndikubuyisele kwiintsuku zamandulo apho ndandidlala khona emgqubeni noontanga bam. Njengomntana ke kubalulekile ukuba uhlale usemandleni wokuzivocavoca ngalo lonke ixesha ukwenzele uza kuba sempilweni. Ukuzivocavoca oko ke kuyayinceda ingqondo ukuba ihlale icinga kakuhle ngalo lonke ixesha. Umntwana akafunekanga egxile ezincwadini zodwa kodwa kuyafuneka abhalanse nakwezemidlalo. Yiyo loo nto ndandiphuma emagqabini ngokuba ndandikwazi ukubhalansa phakathi kwezifundo nezemidlalo. Njengomntwana okhulele kwindawo enobugebengu kakhulu, imidlalo indincedile ukuba indisuse esitratweni kwaye ndingabucingi okanye ndibunake ubugebengu. Imidlalo ibalulekile kakhulu kulutsha.

Njengomzali kubalulekile ukuba umntwana wam ndimqaphe ngeso lokhozi ngalo lonke ixesha, ndimazi ukuba wenza ntoni nabani. Loo nto ke ithetha ukuba funeke abe nezinto azenza ngexesha elithile, njengofunda iincwadi zesikolo, umsebenzi wasendlini nezinye ke izinto zakhe. Xa ethe wazazi ukuba wenza ntoni ngaxesha liphi loo nto iza kucutha ixesha adlala ngayo imidlalo yeevidiyo, ngoba nayo loo midlalo yevidiyo izokuba inexesha layo lokuba adlale yona okanye enze ezinye izinto afuna ukuzenza.

Iinkqubo zemidlalo zolutsha zibalulekile kakhulu kwaye ziyafuneka ukuba zibe khona. Ulutsha lugxile kakhulu kwizidakanyizwa njengendlela yokuzonwabisa. Ibe ke loo nto ibaphalaza kwaye ulutsha lethu lugxile kakhulu nasebugebengwini. Xa kukho iinkqubo zemidlalo ezikhoyo loo nto ithetha ukuba ulutsha luzawufumana indlela entsha yokuzonwabisa kutsho kunciphe nobugebengu kunye nolutsha oluzibophelele ngeqhina kwizidakanyizwa. Kubuhlungu kakhulu ukubona intsha iziphalaza ibe inekamva eliqhakazileyo. Xa kunezi nkqubo loo nto ithetha ukuba kunethemba lokuba intsha isengazikhwebula kuso sonke esi sihelegu sikuso.

Umdlalo unikisa umdla ngokuba eneziphumo ezimbini, isiphumo sokuphumelela nesiphumo sokungaphumeleli. Xa niphumelela, nisaqhuba kakuhle kwaye luncinci utshintsho okufuneka nilenze. Xa ningaphumeleli, inintsi into efuna utshintsho kwaye loo nto mayinganityhafisi okanye initheze amandla, ngoba yonke into inesifundo ekufuneka nisifundile. Kakade akulahlwa mbeleko ngakufelwa.

Imibuzo endinoyibuza kubaququzeleli beli phulo iquka into yokuba, ngeziphi iindlela esingasondeza ngayo ulutsha okanye singabaququzelela njani ukuze sibakhuthaze.